Polasi le ha e ka ba hole le baahiya jwang. E dula e na le letsoho ho laholeheng ditjheho tsa theko ya dijo. Hlalosa dintho tse etsang dihwai di dule di fetolwa ditjheho, tsa dihlahiswa tsa bona.

Malome wa wa hao, o sa tswa qala projeke ya ho lema tamati. O hlokomela hore hona le kokonyana e tshwenyang dimela tsa hae. Mo eletse ka mefuta ya difafatsi tse ka di sebedisang ho fafatsa tjhefu e bolayang dikokonyana tseo. Hlalosa mefuta le melemo ya mofuta ka bo mong.

Dineo, moahisane wa hao. O tla ho wena a bontsha kgahleho ya ho qala leruo la mmutlanyana. A ke omo eletse ka thepa ya tlang ho e hloka, hore ke efeng. Ho netefatsa hore leruo la hae le atlehe.

O rapolasi wa poone. Sefako se sentse poone ya hao kaofela. Founela kantorong ya dishopo tseo o di rekisetsang poone ya hao. O tla ba hlalosetsa hore.

Ho na le basebetsi ba hao polasing, bao o bonang hore ba ikemiseditse ka mosebetsi. Ebile ba hlalefile. O ba bitsetsa ka kantorong ya hao. O batla ho ba kgothatsa ka hore ba kgutlele sekolong. E kaba o tlo reng ho bona?

Batho ba kgale, ba ne ba sa tsamaye dingaka tsa sepetlele, ho phekola mafu a fapa-fapaneng. Ba ne ba ikgella dijalo tse ba fodisang. Dula fatshe o buisane le batsofe ka seo. O batla ho tsebang ka dijalo tse fodisang, ebile o tla etsang ka tsebo eo?

Mmuso, o le jweditswe hore naha ya lona e se dumetse hore le ka e nka. Empa ha le fumana dipampiri tseo, le tshwanetseng hore le di fumane tse buang seo. Founela di kantorong ya mmuso. O botse ka seo.

Di-solar farms, di thusa bo rapolasi jwang? E kaba ba lema letsatsi? Hlalosetsa motswalle wa hao hore di-solar farms ke eng, ebile mosebetsi wa tsona ke eng.

O tseba e le ditholwana tse feng kapa meroho e feng eo iswang mose, ho rekiswa teng. E kaba o e bone e le ntho e ntle eo ya ho rekisa dijo tsa rona mose. Hlalosa ka botlalo.

Ho tsena tsa temo, naha ya rona e romela dijalo ho feta diphoofolo mose ho mawatle. Hlalosa hanyenyana ka mefuta a eo o tsebang ya dijalo tse romelwang naheng tse ding. Le hore dinaha tse ding di lokiswa ke eng dijalo tsena tsa rona.

Tlhokeho ya metsi, e ama mefuta yohle ya temo. Ntle le metsi, ha hona temo. Hlalosa se o bonang dihwai di tlameha ho se etsa ho fumana le ho boloka metsi.

O utlwetse hore hona le batho ba utswang dipudi dipolasing haufinyana le polasi ya hao. Buisana le basebetsi ba hao le bontshane hore ke eng eo le ka e etsang hore dipudi tsa hao di tshireletsehe. O tlo reng ho bona.

Phetoho ya maemo a lehodimo, e bapala karolo le yona ho kgoholeho ya mobu. Empa mokgwa wa ho lema o kentse letsoho haholo. Hlalosa mabaka a etsang dihwai di fule haholo hore ba qetelle ba ipaketse kgoleho ya mobu.

O na le serapa sa moroho. O entse tjhelete serapeng sena. Ebile o batla ho thusa ba bang ka tjhelete ho re le bona ba qale dirapa tsa bona. Buisana le batho hore o tla ba thusa jwang, le hore ba tla fumane tjhelete jwang.

O ka se kgone ho jala eng kapa eng, kae kapa kae. Bua ka hore ke dimela tse feng tse holang naheng e itseng. Empa ha di hole naheng e itseng.

O moithuti college-ng ya tsa temo. Malome wa hao o na le kgahleho ya ho qala temo ya meroho e latelang, poone, dinawa, mokopu, cabbage le tamati. Mo hlalosetse dinako tse nepahetseng tsa ho lema meroho e jwalo, hore atle a be le tlhahiso e atlehileng.

Motswalle wa hao, o batla ho qala serapa sa meroho hore a tlo fepa batho ba lekeisheneng. Ha a na tjhelete ya ho se qala. O ka mo eletsa ho re tjhelete o tla e fumana jwang, kae?

Dimela tse holelang tlase ha mobu, tse tswang le dihwete, ditapole, madumbe, jwalo jwalo. Di ho laka bongata tlasa mobu, ebile di fana ka matla ha o di ja. E kaba o tseba mefuta e feng ya dimela tsena, ebile le hore di re thusa jwang mmeleng? Hlalosa karabo ya hao.

Dihwai tsa kgale, ne di qhekella le spinach se hlaha. Hlalosa ka mekgwa e fapaneng ya ho sebedisa dijong. O hlalose le di-vitamin tse tswang spinach-eng se hlaha.

Ho etsa plan-e, e leng ho etsa moralo wa seo o tlo se etsa ho bohlokwa haholo. Haholo jwang mosebetsing wa temo wa polasi. Ha re tla basebeletsi ba hao, o lokela hore o hlwaye ba tsebang, ba sa phopholetseng, ba nang le boiphihlelo le bo felletseng. O hlo o qobe basebetsi ba tla utswa le hona ho ja dire the, ba tla di a polasi. A ko eletse baqadi ba mapolasi a manyane ka moralo ho phethahetseng. O ba tla tlamehang ba wetse ho ba hira basebetsi basebeletsi ba mapolasi a bona.

Haebe polasing moo, ho sa lemuwa hantle. O tla thola hore di ditlamorao tsa ntho eo. Dintho tseo o dilemileng, di ka tloha dia shwa. Hobane ha wa lemuwa hantle.